Rona re be re apara thetho mme fa nako e fetoga go ile go a thoma go apariwa tsa setso.

Aowa meaparo ya setso e apariwa ko setsong go felela gona fao.

Ke moaparo wa setso wa basadi ba Venda gobane ona o a ba khupetsa.

Ee ke nagana gore ke tsone tse dirang gore batsha ba legono ba apare diaparo tse di khutshwane gobane ba bona ditso tsa seZulu le tsa seXhosa ba ntsha matswele.

go bona gore ge o apere tsa setso re kgona go bona gore o ke wa sePedi, o ke wa seTswana gobane ga di tshwane, di farologane.

Mosadi tshwanetse a apare moaparo wa go bonagala, wa go fitlha ka fatshe ka dikhuro gobane o nyetswe ga a tshwanela go siya dikhuru tsa gagwe ntle.

Le mosetlha, ke tsona tse tsa Setswana.

Gore diaparo tsa basadi tsa setso ba ka di oketsa gore di se nne tse dikhutshwane.

Diaparo tsa setso le fashion-e ya ka gompieno di a tshwana, di batlile go tshwana gobane kamoka ga tsona di dikhutshwane.

Ditso tse dintsi di tlhotlheletsa gore basadi ba apare ka mokgwa o ba ikutlwang ba le comfortable ka gona.

Ee fashion-e ya gompieno e tshwana le fashion-e ya banna gomme banna ba ka apara diaparo tsa basadi gomme basadi ba ka apara diaparo tsa banna gobane di tshwana le ka mmala.

Tiragalo tsa history le diphetogo di dirile gore economy ya rona e be o kare basadi ga e sa le bone ka gobane ba iphetositse ga ke tsebe gore ba iphetositse eng empa ba apara dilo tse di nnyane.

Dijo tsa setso di mo fashion-eng hobane re dija ka matsatsi otlhe ka nako e le ya kgale ne re dija ka nako ya setso fela.

Go kopana meaparo ya gompieno le setso le mmala.

Diaparo tsa mosadi di bontsha ka mokgwa o a leng ka gona.

Go ka dirisiwa fashion go tlisa diphetogo go meaparo ya basadi gomme ba ka kgona go apara diaparo tse maleba.

Gompieno batho ba batla go ipona ba apere fashion, meaparo ya setso ga ba sa e latela.

Diaparo tsa setso tse nna nka di dira ke di tsa seVenda gobane tsone di hupetsa mmele.

ba apara le yone thetho mme ba bangwe bona ba apara dihele.

Ka nako ya meletlelo ya mo ke dulang gona go ba tlhakatlhakano gobane ke merafe e mengata ba bangwe ba apara seXhosa, seZulu le sone sepedi.

Re tswa gole kudu le hisetori ya bo rena.

Ke apara mosese wa mmalamala gomme ke apara le sekipa sa go ba le mmala wa go print-iwa gobane ke setso sa bone.

Ka letsatsi la ngwaoboswa, batho ba apara diaparo tse dintšha bana le batho ba bagolo ba apara diaparo tse dintšha tsa mebala.

Dituku mo tlhogong gomme basadi ba apara le dikhiba, banna ba apara le di-overall.

Ka nako ya mekete e kgethegilego ke apara dihele, ka re apara le yone tuku.

Kopana ga bona go ama setso ka tsela e e lego ya maleba gobane ba kopana ba thaba ba bina.

Rakgadi ya ngwana, rakgadi wa ngwana tla o bone ngwana. Tsona di opelwa ga go na le lenyalo.

Wa setso o dira gore batho ba itumele le go bontsha hisetori ya kwa morago le gone go thusana ka tsa matsogo.

Ga nkitla ke tsenala kgaisano gobane ne ke sa kgone go bina.

Go ka dirisiwa thuto mme batsofe le batswadi ba ka ruta bana ka setso.

Ubuntu ke ge batho ba tshwarana, ke ge batho ba thusana, ba bereka mmogo go bontsha gore ba phedisana.

Ke nnete puo e bopa setso ge o buwa Setswana o itse dilo tse dintsi tsa seTswana.

Sepedi mme ke akanya gore e botoka go ithuta ka nna ke ile ka ithuta go bua Setswana.

Nka ithuta Sexhosa, Zulu, sign language, Sevenda and Swati gobane ke tse dingwe tsa maleme a rona a mo South Africa.